Go dirisa botoka dikago tsa metshameko go nna le seabe sa baagi ka bophara. Di ka fetolwa go nna mafelo a a dirang ditiro tse dintsi ka go akaretsa ditirelo tse di farologaneng go feta metshameko, go rotloetsa go akaretsa le go rotloetsa kago ya baagi. Mokgwa o no, o ka solagela baagi ba lefelo le o molemo, ka go dira gore ba nne le botsogo jo bo siameng, go dira gore ba nne le kamano le batho ba bangwe le go dira gore ba ikutlwe e le karolo ya selegae.

Ditsala tse re di dirang mo metshamekong di tswelela pele ka dingwaga di le dintsi. Go botlhokwa thata gore o seke wa dira fela dikgolagano le balekane ba gago go sologela setlhopa ka kakaretso molemo, mme gape o di rwale mo botshelong jwa gago ka namana. Lorato le pelonomi jo bo itshokelwang mo dingwageng tsotlhe tsa gago tsa ntlha tsa metshameko. Motshameko, bo aga botsalano jo bo molemo mo dingwageng tse di tlang. Botsalano bo botlhokwa thata go mongwe le mongwe ka tsela e e monate le e e nang le tlotlo. Go ka dira gore ba ba tshamekang le bone ba tlotlane le go nna ditsala.

Go tshameka metshameko ya internet-e, gantsi go tlhokega se diriswa jaaka computer-a, kgotsa se diriswa sa self-phone-o, kgolagano e tlhomameng ya internet-e le motshameko ka bo one. E ka tswa e le o o rekiwang, kgotsa o tshamekiwang o sa duele. Metshameko e e tumileng ya mo internet-eng, e akaretsa metshameko ya go betšhiwa, metshameko e e farologaneng ya metshameko le metshameko e mengwe e le mentsi e ka fitlhelelwa mo didirisiweng.

Go neelana ka metshameko e e farologaneng kwa dikolong go botlhokwa thata mo tlhabololong e feletseng. Go rotloetsa boitekanelo jwa mmele le jwa tlhaloganyo, go rotloetsa bokgoni jwa loago le go tlhabolola di nonofo tsa boeteledipele mo bašweng. Metshameko mo dithutong e neelana ka melemo e e farologaneng jaaka go tokafatsa tharabololo ya mathata, go tokafatsa go nna le seabe le go oketsa tlhaloganyo. Go tlhagisa metshameko e e mešwa jaaka go etsisa mo internet-eng, metshameko ya boto ya tirisanommogo le di-platform-o tsa go ithuta tsa digital-e, go ka rotloetsa go tsaya karolo le go tokafatsa bokgoni mo di rutweng tse di farologaneng.

Metshameko e thusa thata mo go tlhabololeng bokgoni jo bo botlhokwa jwa botshelo jo bo jaaka tirisano mmogo, puisano le go rarabolola mathata. Ka go dira mmogo go ka setlhopa, batshameki ba ithuta go dirisana mmogo, go abelana dikgopolo le go tsamaisa katlego. Bakgoni, Bokgoni jo bo ranololang sentle mo dikarolong tse dingwe tsa botshelo. Metshameko e tlamela ka tikologo e e matlhagatlhaga le e e kgatlhang, ya go tlhabolola bokgoni jo bo botlhokwa jwa botshelo jo bo fetogang jwa malatsi.

Kgwele ya diatla le kgwele ya dinao ka bobedi di na le di-league-i le ditlhopha tse di atlegileng tsa basadi le banna. Mme go na le dilo dingwe tse di dirang gore kgwele ya diatla gantsi e amangwe le motshameko wa basadi. Go gatelela ga kgwele ya diatla, lobelo, leano le go dira mmogo ka setlhopa go ka dira gore e kgotlhe ba-athlete-e ba le bantsi, ba ba ka tswang ba rata dikarolo tseno tsa motshameko. Hisetori ya kgwele ya dinao le medi ya setso, e ka tswa e kgalogantswe thata le go tsaya karolo ga banna le fa kgwele ya dinao ya basadi e bonwe kgolo e e bonalang mo dingwageng tsa botshelo.